Va ndyangu loko a ri mina a ndzi mi nyika xitsundzuxo lexi nge, loko n'wina mi nga hakeli mali ya ndzindzakhombo swi ta va swi .

Munhu loko o ze a kumeka a ri karhi a kombela swikweleti ebangi, leswi swi vangiwa hikuva munhu a kumeke mali ya yena leyi a yi holaka kumbe leyi a yi tirhelaka yi nga fikelelangi eka leswi a lava ku endla swona. Swi endla leswaku munhu a kumeka a ya a ya lomba mali kumbe ku va a hlangana na xiyimo xo tika, lexi lavaka mali a va a ri karhi a tsandzeka ku va a xi lulamisa hikuva mali yakwe yi nga fikeleli eka leswi yena a lava swona. So munhu wa fikelela laha a fambaka a ya a ya lomba mali leswaku a ta fikelela ku lava ku endla ntirho lowu a lavaka ku tirha wona hi mali.

Ku lwisaniwa ni ku chayeka ka munhu kumbe ku tiveka ka munhu ku tiyisisa leswaku munhu loyi a lavaka ku pfula akhawunti ya yena, ya yena ya ntiyiso. Naswona a nga tirhisanga vito ra munhu un'wani na, ku endlela leswaku na loko ko tshika ku vi na problem-e kumbe ku lahleka ka swa timali, ku va na ku tiyisisa leswaku munhu loyi i n'winyi wa akhawunti leyiwani. Nakona a tiveka na ku i wa le kwihi i huma kwihi ku ze ku laveka yona adirese leyiwani. Ku endleriwa leswaku ku va munhu loyi a tivekaka ku wa hanya naswona i munhu loyi a humaka endhawini ya le kwihi.

Mina ndzi fanerile ku va ndzi vutisa leswaku loko ndzi teka xikweleti laha ebangini ya n'wina, swipimelo swa n'wina ku nga va ku ri yini? Mayelana no vutisa leswaku, loko ndzi yi tekile mali ya kona yi ta vuyisa ku yini eka vona? Nakona yi hakeriwa hi n'hweti kumbe va lava yi hakeriwa hi lembe na? Nakona ndzi tiva leswaku loko ndzi teka nhlayo ya mali yo karhi, ndzi fanele ku va na mina ndzi yi vuyisa ndzi tiva leswaku yi ta va se yi tswarile kumbe ku tatisana ku fika kwihi eka vona? Hikuva munhu loko a teka mali a nga twisisanga nchumu, swi va ni khombo endzhaku ka switandzhaku leswi lavekeke. Nakona swona swa pfuna.

Ku va munhu a ti kumela ndhawu a maka tiyindlu ta ku va a hirha n'hweti na n'hweti, swi vuyerisa mali swinene. Hikuva tiyindlu leti u va ka u ti akile, swa pfuna swinene, ta nghenisa mali, ende a swi olovi leswaku tiyindlu ti u kumeka ti onhakile kumbe ku hlangana na tinkingha, swi teka nkarhi. Munhu mali yo nghena ntsena n'hweti na n'hweti, ende swi endla leswaku munhu a tshama a ri na mali. Ku va munhu a maka tiyindlu i vuvekisi byin'wana bya kahle ngopfu eka mali, hikuva swi endla leswaku munhu a nga ha kumeki na siku na rin'we a tlhelele evusiwaneni kumbe evuswetini.

Loko ndza ha ehleketa ku ya humesa mali ya mina endzhaku ka masiku mambirhi loko ndzi ze ndzi ya cheka laha efonini ya mina, ndzi kuma leswaku mali a ya ha ri kona ebangi. Ndzi nga twa ku vava swinene hikuva mali, yi na ntirho swinene eka munhu ende ku lahlekeriwa hi mali swa hlupha. Naswona swi endla leswaku munhu a tshama a ri karhi a ri ku ehleketeni, hikuva a lahlekeriwile hi mali leyi a lavaka ku lava ku ta yi tirhisa swin'wanyana. Ku lahleka ka mali swa vanga leswaku munhu a va na problem-e swinene kumbe swi anakanya hi vutomi bya yena hikuva a lahlekeriwile hi mali, nakona swa vava.

Loko ndza ha hlawuriwile ku yima leswaku ndzi vulavulela mali ya mpfuneto wa vaaki, ku tirhisa bangi ya selulafoni. Ndzi fanele ndzi tivisa vanhu leswaku sweswi ndzi ta va ndzi karhi ndzi rhumela mali yo karhi, kambe hi ri karhi hi twanana hinkwerhu ka hina. Na vadyuhari lava ndzi ri karhi ndzi va komba leswaku sweswi, ndzi rhumela mali yo karhi kumbe vuhlayiseki bya mali ya hina leyi hi nga ka yona, yi hi ndlela ya so. Vona va fanele ku va va ri karhi va tiva ku sweswiwani hi tirhisa bangi ya selulafoni, ku kota ku va hi sivelela mali kumbe ku va hi tirhisa mali ya hina hi ndlela leyinene, va ri karhi va swi tiva na vona.

Loko tibangi ti endla makhadi ma xikweleti ti va ti ri karhi ti tiva leswaku ti ta va na mbuyelo wo karhi eka vanhu. Ku za ko tala va sungula hi ku va va endla swinavetiso swa vona swa mali swa ku kombisa leswaku, loko munhu o va a teke dzana ra mali yi ta vuya ni ntswalo wo nkarhi. Kambe va va ri karhi va endlela leswaku vanhu va ta ku ta va ta teka swikweleti eka vona nakona, vona va va ri na mbuyelo wo karhi exikarhi ka munhu loyi a taka a ta teka mali eka vona. Vona va vuyeriwa hi mbuyelo eka yena, ku za va sungula va kota na ku va va endla swinavetiso hi mali leyi va va ka va ri na yona ya ku lombisa vanhu.